Ka hobaneng o le in a long term retirement funds? Ho tshwanetse ho be le lenane lenaneo leo o lefang leo le kgethuweng ke wena le o lefang tjhelete kgwedi le kgwedi. Hore SARS e se ke ya kgona hore e o nkele tjhelete e ngata haholo ka kgwedi.

Hore o ntlafatse credit score ya hao, o tshwanetse hore haebe o na le di account tseo o di patalang, mohlomong tsa diaparo kapa tsa furniture-ra kapa tsa eng kapa eng o o di patale ka nepo, o di patale ka mokgwa o tshwanetseng o di patale ka teng kgwedi le kgwedi o se ke wa tlodisa. Ke tsela e ntle ya ho phahamisa credit score ya hao eo.

Ho ya ka tsebo ya ka, ke tseba tjhelete e tswang ATM-eng ya banka e le tjhelete e hlwekileng e ntjha, empa hona jwale ke qeta ho ntsha tjhelete mme ke thola ho na le tjhelete e vuil-e tjheleteng e ne ke hutseng. Ke batla ho tseba hore na seo se etsahala jwang.

Ba itse e ne le boikarabelong ba ka hore marulelo a ntlo ya ka, kapa menyaka ya ntlo ya ka e kwalehile bakeng sa ho sireletsa thepa e ka hare ho tlo ya ka. Ka hoo bona ha e sa le ka hara matsoho a bona ha e le jwalo, ha ho na mo bona ba kenang teng. Ha nna ke palletswe ho baballa thoto ya ka ka hare ho ntlo ya ka.

Eya nkile ka fola mola ho lo lata tjhelete eo ke neng ke romelletswe, mme ke ile ka thuswa ka potlako e kgolo. Ke bona mokgwa oo e le mokgwa o bolokehileng, mme ditjeho tsa teng di tlase.

Ke bona ho ntso ho hlokeha hobane le bona ntse le karolo ya bona ileng. Ha mosadi a nang le ngwana ha se mosadi a le mong a nang le ngwana, empa le ntate le yena o ntse a nang le ngwana haebe mme a hloka dithuso, le ntate le yena ka ho ho bolela hore le yena wa di hloka.

Ke ile ka tsebiswa ke ngwaneso ya sebetsang ho e nngwe ya di-company tsa dithuso tsa bongaka.

Ke batla ho tseba hore na tjhelete e ntse e tswa account-ong ya ka ke tjhelete e ntseng e tswa e nkuwa ke mang e ya hokae, mme ha le se le thotse hore na e ya kae. Ke ne ke kopa haebe ho kgonahala le e kgutlise ka tsela ya reverse.

Ee mekgwa ena e metjha ya taolo ya tjhelete, e bebofaditse haholo tsela eo batho ba laolang ditjhelete tsa bona ka teng, kea dumela.

Ke rekile moya ka mohala empa ke elellwa hore ha wa kgona ho kena mohaleng wa ka. Ka hoo, ke ne ke ke kopa le le nshebele hore na phoso e hlahile hokae, mme haeba hona le phoso e hlahileng. Ne ke kopa hore e lokiswe mme ke thole moya oo ko o rekileng.

Kena mohaleng wa hao, mme hona le App eo hothoeng ke Play Store o kene ho yona, mme ho yona moo o tla bona search. Mme ha o tobeditse search-e eo e tla o bontsha hore o tshwanetse o ngole, mme o ngole lebitso la banka eo e sebedisang. E tla o hlahisetsa App ya yona mme ka thoko ho yona e tla o bolella hore install install. O tobetsa moo mo ngotsweng install mme e tla install-a kene. Ha o qeta e be re open, o kene ho yona o bule, ho tloha moo e tlao bolella hore na ba batla di eng le di eng tsa hao bakeng sa hore App ya hao e sebetse.

Di-company tsena di tshwanetse ho ntsha disebediswa tse tshwanelehileng bakeng sa lefu. Ditente, ditulo, lekase dintho tse sebetsang kaofela lefung ba di tlise ka nako. Mme ba tlisa dintho tse lekaneng jwalo ka ha batho ba lelapa ba kopile.

Dintle tsa overdraft facility ke hore tjhelete ya teng oe thola ka potlako, mme o tla kgona ho etsa mabaka a hao a potlakileng. Empa dimpe tsa teng, ke hore interest ya teng e phahame haholo ho feta mefuta yohle ya di-loan.

Ke nahana hore ke ketso e senang boikarabelo haholo, hobane di-ATM tseo di sebeletsa rona kaofela ho kenyeleditse le bona le ba malapa a bo bona bona ditsotsi tseo.

Ke kopile loan-u bankeng ho lona, mme ke bona molaetsa o reng nkeke ka kgona ho thola tjhelete hobane hona le mo ke kolotang teng. Sekoloto seo se le buang ka sona nna ha ke hopole hona le mo kileng ka etsa sekoloto teng, ka hoo, ke batla ho tseba hore na ho etsahalang.